Ngingashintsha ingqalasizinda ethuthukisiwe ezikhumulweni zamabhasi. Iziteshi eziningi zamabhasi amabanga amade zingagcwala ngokweqile futhi zinganakekelwa kahle. Zenze abagibeli bazizwe bengaphephile. Ukuthuthukisa amatheminali anokukhanya okungcono. Abasebenzi bezokuphepha nolwazi olucacile olufinyelela kungathuthukisa kokubili ukuphepha nokunethezeka.